Njengomphathi wesikhungo sezingcingo eziphuthumayo, imbangela yokunqamuka kukagesi kungaba ukwehluleka kwengqalasizinda kagesi, isimo sezulu esibi noma ukugcinwa okungahlelekiwe.

Njengomhlengikazi wesikole, ngingabhekana nezidingo ezingokozwelo zomfundi olimele ngokumnika indawo ephephile yokukhuluma ngemizwa yakhe, ngimlalele ngobubele futhi ngimnikeze ukusekwa kwezengqondo.

Imfundo yezempilo ingafakwa ekuqeqeshweni kosizo lokuqala oluyisisekelo ngokuhlanganisa ulwazi olumayelana nokuvimbela ukulimala, nokugula, ukukhathaza impilo enempilo and nokwazisa abantu ngemisebenzi yezempilo etholakala.

Othisha nabasebenzi besikole banendima ekubalulekile, ebalulekile ekuthuthukiseni ukufunda nokubhala kwezempilo, ngokufundisa abafundi ngolwazi olufanele, ukukhuthaza imikhuba enempilo, nokudala indawo yesikole esekelayo.

Uhlelo oluqinile lokusekela kanye nezinsizakalo zokwelulekwa lubalulekile kubantu abaphila ne-HIV ngoba lubasiza ukuthi babhekane nezinselelo ezingokomzwelo, ezingokwengqondo, nezingokwenhlalo ezihambisana nale sifo, lubanikeze nolwazi olufanele.

Eminye imibono eyiphutha evamile mayelana nosizo lokuqala oluyisisekelo lihlanganisa ukucabanga ukuthi luyinto yobuchwepheshe kuphela, ukuthi aludingekile emizweni, ezimweni ezincane, noma ukuthi kunemithetho eqinile okumele ilandelwe.

Njengochwepheshe wezokwelapha eziphuthumayo, osabela ekushayisaneni kwezimoto okuthe wayeka omkhulu. Ezinye zezinselelo ongabhekana nazo zingabandakanya ukufinyelela, ukufinyelela endaweni yesigameko, ukuhlola ukwelapha abalimele abaningi, ukulawula izixuku kanye nokubhekana nemicabango engokozwelo. Futhi lezi zinselelo zinganqotshwa ngokuba neqembu eliqeqeshwe kahle nelingalandela izinqubo ezimisiwe.

Njengomhlengikazi wesikole, ngingasebenzisa amasu okusekela ngokozwelo, afana nokumlalela ngobubele, ngokumqinisekisa, ukumnika indawo ephephile yokukhuluma imizwa yakhe, nokumxhumanisa nemithombo yosizo olwengeziwe uma kudingeka.

Imikhaya ingaziqala lezi ngxoxo ngenhlonipho, ngokukhetha isikhathi esifanele, indawo ezolile, nangokusebenzisa ulimi oluzwekayo, olunenhlonipho, nokugxila ekulaleleni, nasekuqondeni imibono yomunye umuntu ngamunye ngamunye.

Ezinye izithiyo ezivamile ezivimbela ukufunda kwezempilo ezikoleni, zihlanganisa ukuntuleka kwezinsiza, ukungabibikho koqoqosho olwanele kwabothisha, ukungabi nandaba kwabafundi kanye nezinkinga zenhlalo, umnotho ezingathinta ukufunda.

Imiphakathi ingasekela izikole ekuhlinzekeni ngokudla okunomsoco ngokunikela ngezimali noma ukudla, ngokuzibandakanya emsebenzini yokuzithandela yokupheka nokusabalalisa ukudla, nangokusebenzisana nezinhlangano ezihlinzeka ngokudla okunempilo .

Amanye amasu okunciphisa lezi zici eziyingozi angabandakanya ukuqinisa imithetho yomgwaqo, ukuthuthukisa ukwakhiwa komgwaqo kuze kube okuphephile nokwenza imikhankaso yokufundisa abashayeli ngokuphepha emgaqweni.

Nakuba ukufuna usizo kumelaphi wendabuko kungaba ingxenye yamasiko uma ingane igula kakhulu, kubalulekile futhi ukuyisa emtholampilo ukuze ithole ukuhlolwa nokwelashwa okufanele kwezokwelapha zesimanje.

Ukuphefumulela isitimu esivela ebhodweni elinamakhambi angasiza ekuthuleni izimpawu zomkhuhlane ngokuvula amakhala avalekile nokuthoba umphimbo obuhlungu.

Ezinye zezinto ezibalulekile zokuhlola ukusebenza kwemfundo yosizo lokuqala oluyisisekelo, singahlanganisa ukwazi kwabafundi, ukusebenzisa amakhono abawafundile ezimeni zangempela, ukuzethemba kwabo ekunikezeni usizo lokuqala, kanye nendlela abasabela ngayo ezimeni eziphuthumayo.

Njengomphakathi wesikhungo sezingcingo eziphuthumayo, izinhlelo noma izimiso eziyisisekelo ezazikhona zingabandakanya ukuba nomthombo wamandla okucisha, izinhlelo zokusekelwa kukagesi, ama-generator kanye nezinqubo zokuxhumana nabezimo eziphuthumayo uma kwenzeka kucisha kucisha ugesi okukhulu.

Njengosicishamlilo ophendula izingcingo eziphuthumayo, amakhono abalulekile nokuqeqeshwa okudingekayo ukuze kucishwe umlilo ngempumelelo, ahlanganisa ulwazi lwendlela yokusebenzisa amathuluzi okucisha umlilo. Ngingabala amakhono okuxhumana, ukwazi ukwenza izinqumo ngokushesha ngaphansi kwengcindezi kanye noqeqesho olunzulu ezindleleni zokucisha umlilo ezahlukene.

Ukunikeza usizo lokuqala oludingekayo nokubathuthela esikhungweni sezempilo efanele ngokushesha.

UThabu angazi ngokuthi une-COVID-19 noma umkhuhlane ngokuthi ayohlolwa i-COVID-19 emtholampilo noma esikhungweni sokuhlola.

Isikole singazikhuthaza izingane ukuba zidle imifino eminingi, ngokuyihlanganisa nezitsha, nezitsha ezithandwayo, njengerayisi nenkukhu, ngokwenza imifino ibukeke futhi inambitheke kahle nangokufundisa izingane ngobuhle bokudla okunempilo.

Isimo lapho isicishamlilo sixhumana, sixhumana kahle futhi sixhumaniswe nabanye abezimo eziphuthumayo phakathi nesimo esiphuthumayo sibalulekile ukuze kuqinisekiswe ukusebenzisana okuhle nokuphendula kwempumelelo.

Isimo lapho kudingeka ukuthi nginikeze usizo lokuqala oluyisisekelo kumfundi esikoleni, kwakuyilapho umfundi ewa egijima edlalela ibhola, waphuka umlenze. Futhi ngasabela ngokuthi-ke, ngamenza wahlala kahle, ngamvikela ukuthi anganyakazi umlenze, ngambiza, ngabiza abazali bakhe nothisha. Ngabe sengilinda ukufika kosizo olungcono.

Uma ubusenza uhlelo lokuqeqesha ukuthuthukisa amakhono ezicishamlilo okubhekana nezimo eziphuthumayo, izakhi zibalulekile okungazihlanganisa ukufundiswa kwemishini yokucisha umlilo, izindlela zokungena nokuhlenga, ukuxhumana ngesikhathi esiphuthumayo kanye nokuqeqeshwa kokusebenzisana nezinye nezinye izinsiza eziphuthumayo.

Ngiyacabanga ukuthi-ke kungayiphazamisa ngoba siphila ngawo umoya and umoya uma usukuhlukumeza ngaphakathi, ugcina sewonakele uphelile emzimbeni.

Umuntu, umuntu kufanele afune usizo kwezokwelapha uma imikhuhlane ingapheli noma iba yimbi kakhulu.

Ngingawakhuthaza amanye amalungu eqembu ngokugcizelela ukubaluleka kokwebelana ngolwazi ukuze kuthuthukiswe ukunakekelwa.

Imiphakathi ingazisiza izingane ezingakutholi ukudla okwanele ekhaya, ngokunikeza ukudla esikoleni nongokuseka imindeni enezinkinga zokudla.